Itamati, i-anyanisi, ma-carrots, ma-beans, ama-groente, isipinatjhi kanye emthini sine ama-avokhado, ama-apula, amasuru, ama-orentji.

Awusiza ngokuthi nangabe awanazo iinthoro zokuthenga isitjhebo leso osifunako nofana isitjhebeso osiphekileko sitjhoda nge-anyanisi nofana ngetamatjana. Uyakghona nje ngokuthi uye etoninakho uyozikhelela itamati nofana i-anyanisi leyo begodu uyakghona nokuthi uzenzele ibhizinisanyana nawe ube netorhonyana lokuba neensente. Uzakhele umkhukhwana ekhoneni or nofana ngakwakho nofana ekhenu or uthengise. Uthengisele laba abangakatjali nofana uphe labo abanganazo obonako ukuthi bayatlhoga, ende bayayidinga lento le begodu iintjalo ezisizitjalako ekhethu zinepilo. Isitjalo ozitjalela sona sinepilo sikupha ipilo emzimbenakho.

Iinthelo yinto bonyana ungayitjala bewuyivune, okufana njengani? Itamati nofana i-anyanisi. Lezo ziinthelo ezakha umzimba, emzimbeni womuntu. Nofana isithelo yisitjalo its plant ongayivuna bowuyitjale uyitjale uyivune.

Itamati, i-anyanisi, i-carrots, isipinatjhi kanye nama-groente ama-beans.

Isithelo engisithandako yitamati nama-orentji.

Ziyisiza ngombana nangabe uqalene nokugula. Uyagula nofana uyokubanjwa kugula okufana nomgomani nofana ihloko. Ukugulokho nakuzokubamba angekhe kuqindezele ukugula nofana angekhe ugulagule ubanjwe kugula somari ubanjwe kugula sukela utshwenya yihloko nofana mgomani. Uyohlala uqinile unamandla unepilo.

Akghone ukuba namandla nepilo begodu angabanjwa kugula. Angatshwenywa kugula nanoma kumtshwenya ukugula nanoma azokubanjwa kugula. Ukugula lokhu kungamqindezeli khulu ngombana nawudla iinthelo, iinthelo zinepilo khulu emzimbeni begodu zikupha namandla begodu nengqondo le nangabe umntwana wesikolo ori nangabe nanoma ungasimntwana wesikolo ingqondo le iyakghona ukucabanga. Ungaphathwa nayi-stress, ungacabangi khulu. Iinthelo zinepilo khulu emzimbeni.

I-avokhado, i-orentji, i-gwava, isipinatjhi kanye nosuru.

I-anyanisi, ma-beans, mrorho, kanye nesiphila.

Yigaligi, umarula, nesiphila.

Iye, kubaluleke khulu ngombanyana bazokukhula baqinile. Bazokukhula banethambo eliqine khulu begodu nabazokudla iinthelo bangasela nama-juice la weenthelo khulukhulu.

Ngicabanga bona kulungile. Ngombana bazokuba namandla begodu nokugula kuzokuthi nakubasahlelako. Ukugulokhu kungabi namandla.

Ibhanana isithelo esingakaqini begodu ungasidla nangabe unamazinyana atjhodako nofana singadliwa mumuntu ogulako obhalelwa kukudla. Oleleko angakghona ukulidla ngombana yinto engakaqini begodu listopa nendeni. Nangabe Uberegwa yindeni ikusa e-toilet kanengi.

Ibhanana linombala otjheli.

Sithola i-vithamini C kanye ne-vithamini B nine.

Isiza ngokuthi, ukghona ukuphefumula kuhle begodu ukghona ukuba namandla begodu nesikhumba sakho siba sihle khulu.

Libhanana, orentji, suru, apula, avakhado.

Mazambana, sipinatjhi, ma-beans, libhutata kanye nethanga.

Mrorho, lipiyere, i-apula, yilethisi nekhabitjhi.

I-apula, i-anyanisi, yi-strubheri, yibilibili, ne-red pepper.

Libhanana, ne-pumpkin, ne-corn, ne-yellow pepper, nesuru.

Liqakatheke khulu i-abhula emzimbeni ngombana line-vithamini B and C. Linama-vithamini amahle khulu lenza umzimbakho utjhelelele begodu ube namandla emzimbenakho.

Yi-vithamini C ne-vithamini K ne-vithamini B nine.

Iye, kunomthelela omuhle khulu emnothweni. Ngombana emnothweni wangeSewula Afrika kuba nezinye iintjalo ngale eenarheni ezinye iintjalwezi ezingekho. Siyakghona bonyana sibathengisele sibe nokwethu okuphuma ngapha eSewula Afrika.

Aprikosi, namapentjisi, nemithi yama-avokhado namakghrunte ama-beans, nekhabitjhi, nomrorho namazambana kanye nama-carrots.

Iye, zikhona usuru upholisa umgomani.

Iye, kungamgulisa ngombana kuzokubangela inyongo. Uzokugcina unenyongo Uberegwa yindeni. Iinthelo zifuna bonyana uzidle kodwana nazo ungazidli khulu. Ngombana uzokuphathwa yinyongo uzokugula.

Iye, angakghona ukuzitjalela iinthelo. Ungakghona ukuthi nawuqeda ukuthenga esinye isithelo esitolo. Esifana njengepentjisi nofana i-aprikosi nofana i-avokhado uthathe indanganyana leya yakhona uyifake ngemanzini nofana uyifake ehlabathini. Uzitjalele yona kumile into ekhabe

Ikiwi isithelo eselaphako begodu esipha amandla emzimbeni sinzima.

Ikhokhonadi iyisithelo esimilako ositjalako esi-brown ngokombala begodu sinamaminerali kanye namaphrotheyini begodu uyakghona noku-baker ngaso nofana upheke begodu uyakghona bayayenza ngayo namadanono bayayenza ngayo ne-fish oil.

Sithola i-vithamini C begodu liwusiza ngokuthi uyakghona ukuphefumula kuhle begodu ubanamandla begodu nesikhumba sakho siba butjhelelezi.

Umengu sithelo esihlaza ngokombala begodu uyasithola sitjheli ngokombala sisarulani begodu ukubumbeka kwakhona kurondo. Omunye uyawuthola mudenyana urondo kodwana awusirondo ufana njengebhanana begodu umengu uyakghona ukwenza ngawo i-atchaar.

Silithola emengweni yi-vithamini A ende begodu iwusiza njani umzimba? Liwusiza ngokuthi ingqondo le iyagijima. Igijima njani? Igijima ngokobana nabathi bakghona ukukubuza umbuzo uyakghona ukuwuphendula ugijima ngombana ingqondo le ihluzekile. Awucabangi okunengi begodu uyakghona ukucabanga okungikho. Uyakghona nokuqalana nento yinye ungathikamezeki begodu likusiza ngokuthi isikhumba sakho sibe sihle sibe butjhelelezi sikarise.

Ikhabe sithelo sokobana nawusihlinzako phakathi naphakathi ngomukhwa siba namanzi amanengi. Uyakghona ukwenza ijuzi ngaso begodu ngokubumbeka sihlaza ngokombala ngokuba kukhulu singalingana nethungana elilingana ne-five litha. Sihlaza begodu ziyadleka sinamanzi amanengi ngaphakathi ngokombala sibovu.

Maribhidlha nomvilo nedorofiya.

Mrubheyi, ma-grapes, nephopho kanye nomengu.

Izambana, i-anyanisi, yibhutata, yikherodi kanye netamati.

Lirondo ngokombala lisarulani nangaphakathi ngokombala lisarulani.

Liwuhlathulula sithola i-vithamini C kanye ne-Vitamin A ne-vithamini B nine. Lenza umzimba bonyana amasotja womzimba aqine begodu lenza nesikhumba sakho sibe butjhelelezi. Begodu lenza nokuthi nangabe bewungasimumuntu obanjwa kuthunda uya endlini encani yokuthunda uyaya i-cleaner nomthundwakho.

Kufuze ngenze bonyana ngelanga elinye nasele ngitjalile iintjalo zami kufanele ngenze bonyana ngivimbe lapha zirhurhula khona ngifake ama-Greenhouse lezi ezivimba iinkhukhula nanoma zizokukhukhula angeke zikhukhule zimotjhe kangako.

Ngicabanga bonyana kubangelwa kukuthi isitjalo leso ositjalileko imbewu yakho ayifani nalezi ezinye nanyana ayisiyihle ikoroyi leyo oyitjalileko begodu ngombonwami uzathola iinthoro lezi abathenga ngazo lapha emakhamphanini amanye nalapha bathenga azifani kuwe ziyadura kilaba abanye zehlile ngicabanga bonyana nawungayehlisayehlisa ukuze abantu ukuze abantu kubarherhe bazokuthenga kuwe.

Isiphila esithengwa khulu kilezi isiphila esimhlophe ngombana benza ngaso ipuphu. Esikhathini sanje abantu abanengi sebatjala isiphila lesi esimhlophe ngiso esitholakala lula.

Ngicabanga bonyana ukuze babhalelwe ukutjala ikoroyi ngapha ngekhethu. Ngicabanga bonyana kwenziwa kukuthi ihlabathi le yangapha ngekhethu neyangale azifani leya ngale e-Ukraine irerhe khulu beyibayihle khulu ikoroyi nabayitjalela ngale. Nasiyitjalela ngapha ayifuni amanzi amanengi begodu ayifuni neenkhukhula lezi evane zibekhona eSewula Afrika.

Isiphilesi asisekho asisatholakali eentolo awa azisatholakali iimpuphu zesiphila esibovu emakhaya nale kude. Ngombanyana isiphila esibovesi asisatholakali khulu sekutholakala isiphila esimhlophe. Yingakho benza ngaso ipuphu emhlophe amalanga la bangasayenzi isiphila esimhlophe esibovu.

Iinarha angarhwebelana nazo iinarha iinarha ezifana nalezi iinarha angarhwebelana nazo ziinarha ezifana nalezi, i-Limpopo, iMpumalanga kanye ne-North West. Lapho isiphila sitholakala lula begodu simila sibe sihle khulu isiphilesi esimhlophe. Eenarhenezi ungarhwelana nazo kamnandi khulu eSewula Afrika.

Iye, kuliqiniso lelo kodwana abanye abantu abayithanda khulu babantu be-Limpopo abadala abantu abadala abomkhulu nabogogo, ngibo abathanda khulukhulu ipuphu le yamabele ngale nge-Limpopo.

Kwamele uzame ukungena bewusetjhisise ubuzisise ngayo ikoroyi le bonyana ungayithengela ini. Ngombonwami ikoroyi le ungayenzela i-Greenhouse begodu ayifuni namanzi amanengi khulu ifuna uyithelelele ngesikhathi.

Iye, singaletha amatjhuguluko khulu emnothweni wangekhethu. Ngombanyana isuka ngapha nayangale enarheni eenarheni ezinye kwamele imali ikhuphuke ibeyinengi khulu ngombanyana zabe sisebenzisa iinthuthi zethu zangapha eSewula Afrika.

Sekufanele uyilandelele amaphepha lapha kuzokuba nemitlolo yakho amagamakho. Yoke into nabakufunako bakuthole begodu nephepha lapha nawuzokunikeza iintolo nawuzoku-submit eentolo. Uthengisele eentolo isiphila sakho namabele kwamele kube nalapha umuntu wesitolo leso atlikitla khona kubonakale bonyana uzimisele irhwebo lakho.

Imbewu yamalamune ungayifumana eentolo ezikulu ezifana nabo-Shoprite namkha e-Spar namkha ungathi nawuqeda ukudla ilamune uzibekele lona iintanga lezi uzibeke utjale zona.

Amahabhula abovu atholakala khulukhulu eendaweni atholakala khulukhulu e-Limpopo kanye naseGauteng. Kulapha uthola khona amahabhula abovu athengeka ngeenthorwana eziphasi.

Usutha khulu mawudle isiphila ngombana isiphila ngiso ebenza ngaso ipuphu. Ipuphu uthi nawuyiphelileko nasele imratha uyadla usuthe nawe uzizwe ukuthi usuthi. Isiphila sisuthisa khulu begodu somisa namanzi ukghona ukusela amanzi usuthiselele.

Ama-avocado atholakala nzima kodwana khona ayatholakala nalapha ekhaya akhona nemzini eminye akhona kodwana imizi eminengi ayinayo imithi yama-avocado.

useenkomena ngaphakathi kunokugula okukhona eenkomena. Komele ubize udorhodera weenlwane azozitjhega azozihlola bonyana umraro ukuphi. Ngicabanga nokuthi nokudla lokhu ozipha khona kunomthelela nakho.

Iye, ngijamelana nabo abantu laba ngombanyana nasele zizikulukhulu azisahlabeki kuhle begodu nenyama khona ayisesemnandi. Kwamele uyipheka isikhatjhana ithatha nesikhathi ukuvuthwa. Nazisesezincani uyakghona ukuyipheka uyidle beniyidle kamnanjana.

Iye, zingabayingozi khulu ezinye iinkomezi uzothola zinokugula okuthile. Ngombana zikhamba zidla yoke into eziyibonako begodu ezinye zazo uzozithola nenyama khona ingasiyihle ingasimnandi.

Uzithengele nesiphila esibovu, uzithengele netswayana lela zidle netswayana itswayi elinye itswayi leenkomo begodu uzifunele ererhe for ukuthi ukwenzela nangabe ziyagula uziphe imitjhoga ezoyiphilisa.